Ibhizinisi engingalivula elokuthi ngiqashise ngey'kuta, amabhayisikili, okanye ngisebenze ukuthuthela abantu izinto abay'dingayo ey'tolo ey'seduze nezibuqamanyana, ukuze ezokwazi ukuthi sehlise umthamo wey'moto emgwaqeni. Ngaleyo ndlela leyo kungangcono nebhizinisi lingahamba kakhulu ngoba abantu bangafaka la ukuthi bafuna ukuthuthelwa ini. Baphinde futhi bafuna ukuhambiswa kuphi, ebese-ke beqasha-ke lezo zinto. Abafuna ukusebenzisa amabhayisikili baqashe amabhayisikili, abafuna ukusebenzisa iy'kuta baqashe zona iy'kuta lezo.

Ukulinda impahla ukuthi ifike akukho kuhle ukulinda isikhathi eside. Lokho kwenza ukuthi nezinga lokuthengwa kwehle, ngani ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ifike. Yize-ke kunemthelela emibi-ke ngoba kukhiqiza i-carbon, koda kuyaye kujabulisa ukuthi impahla isheshe ifike ngesikhathi okuvumelenwe ngaso.

Kwenzeka ukuthi ibhasi life endleleni singakafiki emsebenzini. Lithe uma selifile kwanyanzeleka ukuba silinde, salinda-ke lakhandwa, kwakuma siqhubeka-ke sitotoba siya emsebenzini. Ngaleyo ndlela nje safika late emsebenzini and lokho kwaba nomthelela omubi-ke ngoba azange sisajabula kanti ukube kwathi uma kuqeda nje kufa ibhasi bafonela esikhungweni samanye amabhasi kwaphuma ibhasi yeza yazosithatha, ngabe nasemsebenzini safika kahle isikhathi singakamosheki kakhulu.

Bengingazama ukuthi ngithole enye indiza engaqhumi, okanye ngithole umakhenikha nomunye ozongisiza ozongilekelela ukuthi sikwazi-ke ukuyishayela sihambise umthwalo, ukuze ukwazi ukuthi umthwalo ufike ngesikhathi.

Amathebuli ezikhathi zebhasi yasendaweni yangakithi athembekile kakhulu. Yize-ke kuyaye kwenzeke kube khona iphutha lokuthi kube nebhasi eyaye ifike emva kwesikhathi, kepha akuvamisile ukwenzeka lokho. Ngingasho nje ngithi zihlezi zinembile amathebuli akhona la endaweni.

Iy'bonelo nje zey'nsizakalo zamabhasi ezithembekile. Ibhasi angeke uzwe kuthiwa alikho. Ibhasi lifika ngesikhathi, lihamba ngesikhathi. Angeke futhi uthole ukuthi sekuliwe sekunokungazwisani kahle, sekubangiwa izinto ey'ngekho sekuphazamiseka abagibeli and ngaleyo ndlela nje ngiyasho ukuthi ziningi izinto esingay'funda kuzo iy'thuthi lezi zamabhasi ngoba zithembekile futhi ungathembela kuzo.

Ngiyaye ngizizwe ngiphephile kakhulu ngoba amabhasi awagijimi kakhulu. Yize-ke kuyaye kube khona-ke iy'ndawo la oyaye ubone khona ukuthi zitshekile noma zinobungozi, kepha ithemba libakhona lokuphepha ukuthi hhayi ngiphephile ngoba ngisebhasini. Ihamba nje ngesivinini esifanelekile ingozi angeke iyenzeke.

Isikhathi sezokuthutha bengingasiqinisekisa ukuthi siba phambili ngehora ukuze bonke abantu bezokwazi ukufinyelela nabafisayo ukuthuthelwa izinto bakwazi ukufika ngesikhathi. Ngehora nje ngaphambi kokuba siphume isithuthi sami sihambise izinto la ekufanele y'hambe khona.